Dilo dingwe tse a ka di dirang ke go ka nwa melemo ya gagwe jaaka a kaetswe ke ba bongaka kgotsa baoki, mme a tlhokomele go se tseye diritibatsi. Se a ka se dirang morago ga go belega ke go netefatsa fa a sa anyisi ngwana ka letsele mme a itlhokomele mo goreng a feleletse a ka tshwaetsa ngwana ka bolwetse joo.

Ke gore ba tiise kamano ya bone le ba lelapa, ba ithute go bua ka maikutlo a bone mme le go dira gore ba se itsenye kgatelelo ya maikutlo ka dinako tsotlhe, ba leke ba ikatise ebile ba je phepa gore masole a bone a mmele a tle a kgone go dira sentle, mme a kgone a ba letle go nna le tlhaloganyo e tiileng, mme e tokafatse bolwetse jo kgotsa boitekanelo jwa tlhaloganyo.

Puso e ka oketsa matlole. Ya oketsa matlole a a tla agang maokelo a mangwe gore balwetse botlhe ba kgone go bona thuso, mme ya ba rotloetsa le go ba ruta ka go tshela botshelo jo bo phepa gore e fokotse gore balwetse ba nne bantsi ko maokelong.

Di tsenya batho bokoa mo mebeleng ya bone, ka di sa dirwa ka tsela e e siameng mme di sena le selekanyetso. Puso e ka atlhola bao e ba fitlhelang ba itirela diokobatsi tseo mme ya ba romela kwa kgolegelong go fokotsa bosenyi joo.

O ka dirisa maranyane a tshireletso jaaka kgotlhopo mme ebile o ka feleletsa a nole diokobatsi dingwe tse di tla letlang gore a seke a feleletsa a bone bolwetse jo, o mme a rotloetse mosadi go tshela botshelo jwa itlhokomelo mo a tshwanetseng go nwa kalafi ya gagwe mme a se dire sepe se se tla tsenyang ngwana mo kotsing.

Malwetse ao a akaretsa go opiwa ke tlhogo, go tshwarwa ke sehuba, go tshwarwa ke bolwetse jwa TB, go nna le ditokololo tse di botlhoko kgotsa tse di opang o ka bona kalafi kwa tleliniking.

Dikgwetlho tse di ka nnang teng ke tsa gore ga go nne le selekanyetso mo melemong ya setso mme seo se ka feleletsa se amile balwetse ka mokgwa o o sa siamang ebile ka ditlhare tsa teng di feleletsa di sa tlhole go ya ka bokotsi mo mmeleng.

Dikotsi di akaretsa go oketsegela ga bolwetse le go ka feleletsa molwetse a sa bone pholo ka ditlhare tseo di seng mo molaong. Molao o ka rotloetsa balwetsi go reka ko go siameng teng mme ebile go atlholwa ba ba rekisang melemo eo e e seng mo tirisong kgotsa mo molaong.

Ke ne ke ka rata gore go okediwe dipalangwa tsa tshoganyetso segolobogolo kwa metseselegaeng gore batho ba metseselegae ba kgone go bona thuso ya potlako e e maleba.

Di feleletsa di sa letle gore batho ba bone pholo le kalafi e e maleba mme ikonomi e feleletsa e wela ko tlase ka lebaka la tsietso e e nnang teng mo go tsa kalafi. Ka jalo ga go nne le ditheko le dithekiso tse di maleba tsa melemo le ditlhare mo ikonoming.

Ke tsa go amogela seemo le go utlwa dikakanyong go tswa ko go ba pholo gore kimo ya me e ka feleletsa ke ye ko amogetse , ditshweetso tseo tse di letlang batho go ima ba sa solofela kgotsa go ikaelela ke tsa go nwa phetiso ya bojalwa mme e be ba tsena mo go tsa tlhakanelo dikobo.

Melao e e beilweng e sireletsa batho ba ba nang le bogole mo bo jaanong , ka jalo dithulaganyo tsotlhe di leka go ba akaretsa mo sengwe le sengwe se se botlhokwa le se se tshwanetseng gore ba feleletse ba se amogela. Ka jalo dithuso diteng le melao e teng e e sireletsang matshelo a batho ba ba tshelang ka bogole.

Dilo tse di ka feleletsang di baka molelo di tshwana le go tshamekisa bana ka dilo tse di ka feleletsang di tlhola molelo. Sa bobedi, go ka feleletsa go nna le didiriswa tsa motlakase tse di sa sireletsegang kgotsa di sa siama go ka dirisiwa ka mme seo se feleletsa se nna kotsi mo boitekanelong ka kgabo ya mollo e ka tlola mme ya feleletsa e tlhagisitse kotsi.

Bolwetse jwa TB ke bolwetse jwa bo tshelwanang ka go gotlhola kgotsa go kopana le mathe a motho yo o tshwaetsegileng, ka jalo go botlhokwa gore motlhabaphefo a bulwe, o fokotse go goga ga motsoko. Seo se tla go thusa gore makgwafo a gago a se feleletse a itemogetse bolwetse jo.

Seo ke ka lebaka la dipalangwa tse di tla bong di le teng ga di goroga ka nako e khutshwane, mme gore di goroge ka nako e telele kgotsa morago ga sebaka ke ka ntlha ya tlhaelo le ka ntlha ya dipalo-palo tse di ko godimo tse di tlhokang thuso ya tshoganyetso mme gape ba tlhoka le dipalangwa tsa tshoganyetso.

Botlhokwa jwa teng ke gore ba bone thuso e e siameng go tswa mo badiring ba ba nang le boitseanape le kitso e e maleba. Dikotsi tsa go sa belegele ko maokelong e ka nna tsa malwetse le ngwana go ka feleletsa a tlhagelwa ke kotsi.